Ditlamorago tsa go nwa melemo ya maitirelo ke gore, di kgona go go tlhakatlhakanya mo mmeleng, di kgona go tlhakatlhakanya mo teng o kgona go senyegela sa ruri mogare, o sa kgone, o tlhola go boela mannong di kgona le go ka go bolaya, mme batho ba bantsi ba itirela ditlhare tse tsa maiterelo, melemo e na gonne, ba leka go itirela letseno la mo thoko, le le seng mo molaong.

Batimamolelo ba tshwaragane le mathata a mantsi gonne, bone ba tshwanetse ba latelele molelo ko teng, ba tsene mo teng ga molelo, ba leke le go falosa batho ba ba mo molelong.

Bolwetsi jwa lebolelamading HIV, o ka tshwara lesea fa a belegwa, go tswa mo motsading wa gagwe, yo o mo belegang mme wa gagwe. Mme gape o ka mo tshwara go tswa mo mašwing a letsele fa anya, mme fa mme wa gagwe a motlhakatlhakanyetsa ka mašwi a rekiwang kwa lebenkeleng.

Mantlwanaboithusetso a batho ba ba nang le bogole, a tokafaditswe thata fela, gonne ba kgona go tsena mo go one ko ntle ga thuso ya motho o mongwe, ba ba tsenyeditse di tshipi mo matlhakoring gore ba kgone go kgorometsa setilo sa bone, fa ba tsena mo ntlwaneng, mme gape ba ka tokafatsa fa ba ka ba ka nne ba kgonne go dira gore setilo se, se kgone go tsena mo lehuting la ntlwanaboithusetso gore ba se ke ba sokola thata jalo, fa ba batla go itlhoma.

Bookelo fa ba tletse thata mme baoki ba le bannyenyane, ga ba kgone go kry-a thuso e nepagetseng, gonne bookelo bo tletse phetelela, mme baoki bone ba le palo e nyenyane, ga go kgonagale gore ba ka thusa baoki botlhe ka nako e one, santse gore ba bangwe ba salele ko morago, mme se o se oketsa bolwetsi, se oketsa malwetsi mo bookelong.

Ee ke nnete malwetsi a mangwe a tlhoka ngaka ya setso, jaaka go na le bolwetsi jo bo bidiwang bante, bo go tswa go dikologa letheka, mme go na le tumelo ya gore bolwetsi jo fa lebanta le, le ka tla go kopana, wa tlhokafala, ga la tshwanela go kopana, mme gore o sireletse seno, o tshwanetse gore o bone ngaka ya setso, e go tlhakanetse ditlhare tse di epilweng ko nageng, gore o tle o kgone go fola.

Balwetsi le balosika, ba ka nna le le gone, go ka tokafatsa bookelo, ka go ka kwalela motlotlegi o motonna wa bookelo, ba mmolelela gore ba na le mathata le maitemogelo a ba kopanang le one fa ba tlile bookelong.

Go tlile go nna le dikgwetlho, gonne dingaka tsa setso le dingaka tsa sekgowa ga di kopane, ga di dirise mefuta e tshwanang ya kalafi, mme ba tlile go dula balwa ka dinako tsotlhe, gonne mekgwa e e dirisiwang ya setso bone ga ba dumelane le yone.

Go ka nna boferefere, bo ka ema fela fa baoki ba ka tlogela go thusa ditsala tsa bone pele ga batho ba ba tlileng mo bookelong. Fa ba bona ditsala tsa bone le balosika ba tlogela balwetsi ba ba neng ba ba thusa, mme ba thusa ditsala tsa bone le balosika.

Fa puso ya rona e tla ntsha madi a mantsi ba romela ko maokelong, gore ba kgone go reka ditlhare tse di lekaneng tsa malwetsi otlhe, gore dingaka di re se le gore busa di re, reye go reka ditlhare ko mabentleleng a rekisang ditlhare a poraefete.

Fa molwetsi a tla nwa ditlhare or-e melemo e seng yone, a ka tlhakatlhakana thata mme, a ka feleletsa a tlhokafetse gonne o nwa melemo e seng ya bolwetsi jwa gagwe mme fa a nwa melemo e seng ya bolwetsi jwa gagwe, go raya gore bolwetsi jwa gagwe ga bo okafale, bo ya gola, bo ya ko godimo mme bo ka feleletsa bo mo tlhagiseditse kotsi, e seng kana ka sepe.

Di ba ama gonne, ga ba itse gore ba go simolola ba batlela thuso ya malwetsi ao kae, gonne ga ba itse le gore ke malwetsi a bidiwang mang, ke malwetsi a ntseng jang, ke malwetsi a kotsi e kae.

Kwa bookelong jwa poraefete, o ka se fitlhelele bookelo jwa teng bo tletse, ebile balwetsi ga ba nne mo kamoreng e le nngwe ba le babedi kgotsa ba le bararo, molwetsi mongwe le mongwe o na le kamore ya gagwe, mme ebile o itlhopela gore o batla go ja eng, ka nako ya dijo.

Go botlhokwa thata gonne batho ba ba kwa mekhukhung, ga ba kgone go latela ditleliniki ko metsesetoropong e gaufi le bone, gonne ba sokola ka dipalangwa tse di ka ba isang ko, jaanong go botlhokwa gore ditleliniki tse di tsamayang di ba latele ko ba nnang teng, gore le bone ba tle ba kgone go bona thuso e tlhwatlhwa le melemo, ditlhare tse di tlhwatlhwa jaaka baoki botlhe ba ba gaufi le maokelo.

Go tshwanetse gore go nne le ngaka e thaopilweng ke puso, gore e thuse balwetsi botlhe ba ba sa kgoneng go ka reka ditlhare kgotsa yone melemo ya tlhwatlhwa e kwa godimo, gonne bokete jwa balwetse ba ke balwetsi ba ba amogelang disusa, mme ga ba kgone gore ba ka reka melemo ya tlhwatlhwa e kwa godimo, gonne ba tshepetse fela mo mading a, a lesusa.